Tse di aparwang mo setsong sa ga gešo ke mengwenda eo e le go ya Sevenda le dipheta tsa ona. Mme, di le tsa fetoha ha nnyane-nyana ka go di efogang dipheta gona jwale go diriswa dipheta tse nnyane-nyana.

Ke akanya gore moaparo wa setso o ka aparwa ko meletlong e e tlotlegang jaaka di khonferense, yone meaparo ya setso e ntsha setho sa rena, e lemosa batho kwa re tswang gona le hona e re thusa go tswelela magareng ga batho. Meaparo ya setso o ka e apara go lemosa batho mo wena o tswang hona le maitshwaro a fa o tswa o hona.

Moaparo wa setso wa basadi o ke naganang gore o montle ke wa se belane, sa Matsonga gobane sona se dula basadi sentle le gona se bontsha tlhompo ga ba se apere. Se re gopotsa mo ba tswang kgale le gore ba godisitswe jwang.

Ke nagana gore diaparo tsa Sezulu le tsa Sexhosa ke tsona di rotloetsang bana ba segompieno go apara diaparo tse dikhutswane tse di kaiwang, di sa siamela motho wa mosadi go ka di apara mo bathong. Gobane bona bana ba segompieno ba bona mo batswading ba bona le bathong ba kgale, ka gore e ne e le bona batho ba mathomo ba go apara diaparo tsa go ntsha nama, le go ntsha matswele ko ntle. Seo se ruta bana ba segompieno gore go lokile go apara diaparo tseo tse dikhutshwane tse dikaiwang.

Diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha gore motho ke wa setso se feng go tshwana le tsa Sezulu le tsa Sexhosa. Ga motho a thoma go apara diaparo nyana tsa go ntsha nama o e kgopotsa setsong sela sa Sezulu le sa Sexhosa mo batho gale ba ne ba apara diaparo tsa go ntsha nama, di bontsha le ditumelo tse motho ka mokgo o a lebegang ka yona.

Setso fa mosadi a sena go nyalwa o tshwanetse go simolola a apara moaparo wa dikgiba le dituku, le mesese e me telele go bontsha gore o nyetswe se, se re laletsa gore motho o, o na le tlhompho o na le mmona le maikarabelo le gore o tlhompha ba motse wa gage mo a nyetsweng gona.

Dirwa ka dilo tse dingwe di leng tlhago tse di fitlhileng mo lefatsheng. Tse di tlwaelegileng ke letlhakore la tlhogo, di ka dirwa ka letlhapi, ditlhare, kgotsa letlalo la diphologolo tse di maswe. Go akaretsa kgomo, phologolo ya naga, tsona di diriswa go sireletsa mmele, go bontsha setso, le botho. Maina a dingwe tsa diaparo ke kobo ya go apara go khurumetsa mmele lepokwana, dikoto letlhaka le mahloa.

Ke akanya gore diaparo tsa setso le diaparo tsa basadi ga se di fetoge haholo gobane basadi go tswa setsong ba ne ba apara dituku le mesese e metelele kapa mesese ya go ntsha dinama. Le gona jwale go sa le jalo diaparo tsa gona jwale di sa le tsona tseo.

Ke akanya gore diaparo tsa setso di ka se tshele mmogo le di fešene tsa segompieno gobane ke dilo tse pedi tse di farologaneng. Diaparo tsa setso di ne di bontsha tlhompho go tswa kgale le kgale. Di ne di diriswa ka letlalo le gona di kgwatlile, diaparo tsa segompieno ga di a kgwatla, masela a gona ke a di fešene tsa go tswa Amerika mola tsa setso ne di diriwa gona fa Aforika Borwa go tshegetsa setso sa rena le go re bontsha kwa re tswang teng.

Ditso tse di farologaneng go tshwana le sa setso sa batho ba Matsonga le setso sa batho ba Mazulu kapa Maxhosa di farologane ga di sepedishane hobane tsa Matsonga tsona ke dituku le gona di tswalela mebele ka moka mola tsa Mazulu le tsa Maxhosa tsona di ntsha mebele. Di na le seabe mo segompienong gobane tsa Maxhosa di bontsha baša gore go lokile hore ba sepele ba ntshitse dinama ba apere mesese ya go bontsha le e mekhutswane, mola tsa Setsonga tsona di bontsha tlhompho le gore baša ba segompieno ba tshwanetse go itshwara ka tlhompho, le go apara go bontsha tlhompho le mo ba tswang gone.